Chongololo mokgotsi, wa hopola maobane ha re qetelana, re re bua ka ho re re lo shebella papadi ya bolo. E re ke o qoqele hee mokgotsi wa ka. Ha ke fihla hae ke fumane ntate wa ka a shebeletse television, mme jwale ka thola ke sena le monyetla wa ho re nka shebella sehlopha sane sa ka se ke se ratang ha se bapala. Mme sena se ila sa nsilafatsa letsatsi, ko re bosiu ke ha ke sa kgone le ho robala. Ha ntse ke nahana ho re Modimo ha ke a bona maobane di bapetse jwang. Ka lebaka fela la ho re ha nka tloha ke kgone hobana le monyetla wa hore ke shebelle le nna.

Jwalo ka ha le tseba ho re re na le leeto le yang le lebile ho ya ka mane ka tlharantlhophe, ho lo bapala le se seng sa dihlopha sa ka hara motse oo. Ne re ka thabela support-o ya lona, le yona tshehetso ya lona le le batswadi. Le ke le lo shebella bana ba lona ha le ha ba bapala, mme sena se ka tlisa morolo ho bona le boitshepo ho re ba ke bapale hantle, le ho hlola papadi ya letsatsi leo. Ka kopo batswadi re kopa fela tshehetso ya lona ho re le tle le tsamaye le rona ho ya ka motseng oo.

Jwalo ka sehlopha re ke re tsamaye ka hare motse, re kopa dithuso tsa ditjhelete re kene le mabenkeleng ntse re kopa. Ka nako tse ding ra be re nne re etse di tlhodisano le dihlopha tse nyenyane tsa papadi ya bolo. Mme ba hapang papadi ya letsatsi leo ba nke tjhelete, ka tsela eo ke ke bone e le yona tsela ya ho iketsetsa ho re re fumane thepa. Mme sena se thusa sehlopha hobane re qetella re fumana dintho tse , re sena tsona kapa tsona tse re di hlokang.

Re le sehlopha, ha re batla ho nka karolo ya diketsahalo tse bang teng ka hare motse. Se re se etsang ke ho ngola lengolo re le isa ho ba tsamaisi ba diketsahalo, kapa re fumane re etsa di tlhodisano ho re sehlopha sa rona se tsebahale. Mme sena se o hohela le bona batsamaisi ba diketsahalo tseo ho re ba be teng ka nako eo. Mme re qetella re fumana monyetla le rona ho re re be teng diketsahalo ha di ba etsahala.

Re phela nakong ya technology, moo hangata dintho se di sa batle ho re motho a ka ruteha. Mohlala, ha re shebe di influence-a tse re nang le tsona tsatsing lena, di di influence-a tsa rona boholo ha ba na lona le lengolo la matric. Mara ke content creator tse re thabisang, mme ka tsela ena ba etsa tjhelete marangrang monana. Nka qolla ba bang ba mmalwa, TIKTOK le ba teng FACEBOOK, mara maphelo a bona a tswetse pele. So sena se bontsha ho re hangata, batho ba phomelletseng haholo bophelong ke batho ba ileng ba etsa jwang? Ba hloleha ha ngata.

Dipapadi dikolong tse phahameng di bohlokwa haholo hobane sena se thusa ho re, bana ba se iphumane ba kene dikotsing tsa seterata. Hobane ke teng, me dintho tse ngata tsa botlokotsebe di qalang teng dikolong tse phahameng. Mme dipapadi hape di kgutla di ba thusa ho ba lokisetsa bokamoso ba bona. Motho ha ba bapala papadi e itseng, mme a tsohella yona, o qetella asa bapalla dihlopha tse kgolo tse tsebahalang ka lebaka fela la ho bona bohlokwa ba papadi sekolong.

Papadi ya diketso ke papadi e ka bapalwang ka bonngwe kapo ka dihlopha. Mo na teng le fanana sebaka sa ho bapala, a le mong o tla bapala, a betsetsa hodimo a ntsa kapa ho fihlela nako ya hae fela, ho bo kena e mong. Jwalo jwalo ho fihlela papadi e fela.

E ne le nthwa nakwana mme ke bona mosebetsi wa yona o ile wa e phethahatsa. Hobane ba bang ba la hirwa e le batsamaisi ba baeti, ha ba bang ba la ipulela la dikgwebo, mme ba rekisa ba etsa tjhelete. Jwale ke bona seo se ile sa o tlisa monyetla ono.

Le leng le mabaka a entseng ho re marathon-e wa mofuta o tlo tshwarwe, e ne le hona ho atisa di kamang pakeng tsa dinaha tse ding le rona. Le ho fana ka monyetla wa kuno ya tjhelete, ho ba tla nkang karolo marathon-eng ona.